Ho bobebe ntate wa ka hore o ka tlosa tjhelete ka account-ong e itseng ho isa ka account-ong e itseng. O tla tlameha o kene fela app-eng ya hao mohaleng wa hao wa thekeng, o ntano kenya password ya hao. Kamora o kenye password ya hao moo o tla kena, ho na le di-account-o tsa hao di tla be di hlaile moo. O tla kena ka account-ong eo o batlang ho ntsha tjhelete ka ho yona, kamora moo o tla isa ka account-ong eo o batlang ho isa ka teng. Boo, ke bo bobebe bo bokaalo.

Nkile ka nahana ka ona mokgwa ona wa ho reka matlo. Ke bona e le ona mokgwa o moholo haholo hona mona , naheng ya rona ya ya Afrika Borwa. Hobane batho ba bangata ha ba na bodulo, ba hloka bodulo ha jwale ha le jwalo, o tlo kgona hore o fumane batho ba bangata ba tla be ba ba kena moo ba ntano ho patala kgwedi le kgwedi . Mekgwa eo ke yona e ka re sebeletsang haholo. Ho aha le ho etsa matlo a mangata. Hobaneng ntlo yona ha o e entse selemong selemong se tlang, e se e le boemong bo hodimo ho feta, ha ne le selemong sena.

Nkgono ha e le tjena nthwena re tlo e etsa ka tsela e e bobebe. Re o etsetse bobebe nkgono. Nkgono ha re etse tjena. Ke tlo o fa PIN-i e ntjha . PIN ena o tla ikgethela nkgono hore o tlohelle ho e lebala. Re tla sebedisa selemo se o no hlaha ka sona nkgono . Ho tla ba bobebe ka tsela e jwalo . Ha ke nahane ho tla lebala selemo seo o hlahileng ka sona nkgono wa ka.

Seo ke nahanang hore nka se etsa ho thibela ho hapeuwa ha koloi ya ka ha ke se na tjhelete, ke nahana hore nka tlameha hore ke lo buisana le bona bano ba di-loan-e, hobane ke bona batho ba tla kgonang ho utlwisisa hore ha jwale bo ntate ho etsahala tjena le tjena. Tjhelete ha e ha e na ba teng tjhelete e tla ba teng kgwedi e, e tlang kapa kgwedi e itseng. Seo se nka se etsang ke ho lo bua le bona, ke ba behe fatshe. Re dule tafoleng, ke hlalose dintlha tsa ka ka ka botlalo.

Ke tla bonwa ke amohetse hobane ha e le jwalo tla be ke tseba hore dikoloto tsa ka di fedile kaofela. Se ke setse feela ka seno no se tlameileng ke se patale. Ha e le jwalo e tla ba bobebe hobane haesale dikoloto e se le sekoloto.

Nna nka kgona ho e ho e rekisa koloi ena ya ka ena hobane koloi ena ke mona ka yona koloi ena e mphidisitseng nako e telele haholo , e sebetsa hantle nka e rekisa. Nka e rekisa ka tjhelete e ke e batlang hobane e sebetsa ka tsela e hantle. Ho tshwana le ha e le koloi e ntjha . Ke a e rata koloi ena ya ka ena, nka kgona ho e rekisa ke fumana ya bobedi , hobane e boleng bo botle.

Seo nka se etsang se bobebe ke lo ya ke lo bua le matjhonisa ke lo mo hlalosetsa boemo bo keleng ho bona, hobane le yena ke motho wa utlwisisa hore mathata ke ntho e hlayang. Haele jwalo, ke mo ke iketseditse bobebe le yena, ke mo etseditse bobebe. A tsebe hore se etsahalang, ke sefeng bophelong ba ka hore le a ka re o tlo batla tjhelete ya hae, a ba tseba hore motho yane ho sa na bo ho sa sebetsa.

Molekane wa ka ho na le ntho e re bitsang overdraft facility . Overdraft facility, ke e a neneng moo re thusehang ho lokisa moo re shotang moo re shotang hobane kgwedi ha ra tsamaya ka tsela e hantle moo ba kgone ho re thuse hore hara kgwedi ha ho le tjena ho sehela tjena ha o le bothateng bo tjena, hore re tlohelle ho sokola tjhelete hara hao dikgwedi fela tjena fela tje. Seo se re o thusa ka seno. Molekane wa ka ke hloka hore re lo re lo etela mane bank-eng, re ntano lo thuseha ka ka tseo.

Eya, phethiso ya tjhelete mahareng a di-account tse tsa tse pedi kapo tse tharo ke mahala hobane ho tlosa tjhelete ka account-ong ena. O isa ka mane ebile e bonolo hobane ya o wa ya o jwetsa hore ha o batla ho tlosa two hundred o tla e nka o re makgolo a mabedi, o isa ka mane. O tsebe o tsebe, o botse hore wa dumela hore nthwena e etsahala. O a o arabe, o penye o re eya, ke a dumela . E, e bobebe haholo mme hobane banking app e sebedisa fela, fela menwana ya hao fela le ho ipalla feela hore ho thweng ho thweng o kgone ho thuseha.